Izimfundo ezivamise ukuthi zingazi lutho ngosizo lokuqala izimfundo ey'semakhaya kakhulu, kakhulukazi yizona nje ezivamise ukuthi nje usizo lokuqala linganakwa. Nokuthi zingabi bikho izinto zalo usizo lokuqala. Amathuba okubambisana nokwabelana ngolwazi phakathi lwezikole nezinhlangano zezempilo angavela, ukuthi abantu bezimpilo bahambele kakhulu iy'kole ey'semakhaya. Bebafundise ngosizo lokuqala, babanike nezinto zokusiza ukuthi besizane uma kukhona ovelelwa yinkinga esikoleni, baphuthume bamsize ngalo usizo lokuqala.

Amanye , isu nje elihamba phambili, iy'nkundla zokuxhumana yabo iy'nkundla zokuxhumana, wafaka into lapho ubona uphenduleka manje uxakeke ukuthi hhayi bo kwenzenjani manje? Yabo nje iy'nkundla zokuxhumana, hhayi ihamba phambili. Ake kwenzeke into uyifake lapho ufune usizo, uphendulwa manje, uluthola manje usizo.

Inzuzo ngokusebenzisa ikhambi lesintu ukuthi uyalapheka, kanti into eyingozi ukuthi lelo khambi osuke unikwe lona lisuke lingahloliwe. Kusuke kungekho uchwepheshe olihloliwe. Usuke ulinikwe nje umuntu othi uyinyanga, othi uwumelaphi ukuthi ulapheke.

Okulindelwe umphakathi kunomthelela omuhle kakhulu mayelana nobudoda. Mayelana nokuzimisela kwamadoda ukufuna usizo, ngoba umphakathi ulindele ukuthi umuntu abe wumuntu ophilayo, azoba nomthelela omuhle phakathi emphakathini akwazi ukuthi alekelele kwizinto ezenziwayo emphakathini hhayi ukuthi amoshe umphakathi ngazo iy'dakamizwa.

Ukuhlolela i-HIV, kubalulekile kakhulu ngoba i-HIV iyisipho esimbi esingalapheki, futhi esibulalayo. So, ukuyihlolela kwenzela ukuthi ukwazi ukuthi usheshe uyinqande, unikwe amaphilisi ozowaphuza ukuze ukwazi ukuthi uphile nayo ingakugulisi.

Khuthaza ngendawo ephephile, nomphakathi ophephile. Phinde futhi ikhuthaze ukuthi amadoda akwazi ukuthi akhulume ngemizwa yawo, ukuthi awangayifihli awakhulume ngemizwa yawo.

Ukuqinisekisa ukuthi izinto zokuyivikela emlilweni ngizigqokile zonke ziphelele, nokuthi izinto zokusebenza ziphelele zonke ziyasebenza futhi kahle. Nokukwazi nje izinto zami engiy'sebenzisayo, ukuzazi ukuthi manje sekumele ngisebenzise lokhu, manje kumele ngisebenzise lokhuya. Lokho kuyasiza, lokho kuzosiza konke ukuthi ngigweme ukuthi ngilimale. Kuzogwema nje ukuthi ngilimale kuzokwazi ukuthi umlilo ucisheke. Ngazi nokuthi lapha kumele ngicishe kanjani ngenzenjani. Kusiza khona nje ukuthi ngiphephe.

Ukuhlezi uzihlola njalo noma ukuhamba uyothenga into yokuzihlola uzihlole wena ekhaya, noma ukuya emtholampilo uyohlola khona.

Izifundo ezatholwa, ukuthi usizo lokuqala alukalelekile ukuthi uba umuntu okumele alazi wonke umuntu kumele abe nolwazi losizo lokuqala, ngoba wonke umuntu unelungelo lokwenza usizo lokuqala.

Amakhosi ahlukene ayisebenzisa ngokuthi ukuhlanza kumele ukhulume nomuntu okufundele lokho, ukuze uhlanzwe ngomoya uyatholelwa umuntu okumele ukhulume naye ukukhiphe konke okungaphakathi kuwena.

Izingozi ezihambisana nokucisha umlilo kungaba wukuthi uthi uyawucisha umlilo kube khona okuwela kuwena, umlilo owela kuwena phezu kwakho. Ngenxa yokuthi awuzigqokile izinto zokuvikela ukuthi ungashi, kanti nokunye ungathi ucisha umlilo kanti uwucisha ngento ekungamele uwucishe ngawo, kanti amanzi, amanzi ewodwa asiza emlilweni. Ungazami ukuthi ucishe ngezinye izinto, kanti nobukhulu futhi bomlilo, umlilo uma ngabe umkhulu kakhulu, ungaze ukuthuse ukuphazamise ngokwengqondo uthuke.

Ukuthi umlilo uma ngabe usha, uzame ukuthi uvale amawindi la iy'khala ukuthi ungabhebhethiseka khona ukuthi uwele ngenkathi usuke uwucisha. Nokuthi kubalulekile nokuthi uzivikele. Ungathi uthi uzama ukucisha umlilo kanti nawe futhi uyasha.

Izindlela ezinempilo futhi eziphephile zokwehlisa isisindo, ukuzivocavoca, nokudla ukudla okunempilo, njengezithelo nemifino.

Umfundi ngingamuthatha ngiye endaweni la esizohlala khona naye sobabili kungabi khona bantu. Ngikhulume naye ngenzela ukuthi akwazi ukuthi akhulume. Ngimtshele ukuthi hhayi kulungile indawo le ephephile. Singakhuluma, ikona-ke lapho angakwazi ukuthi akhiphe konke okukuyena ngaphakathi.

Izinzuzo zokuhlolelwa nokwazi isimo sakho se-HIV kusanesikhathi, ukuthi ungaguli, nokuthi ukwazi ukuthi udle imishanguza yakho kusanesikhathi, ngoba i-HIV iyisifo esibulalayo. Isifo esimbi esibulalayo esingalapheki, ngoba imishanguza eyokuthi udambise ukuthi ungaguli.

Inzuzo yokusebenzisa amakhambi lawa ukuthi, angamakhambi emvelo. Iyona nzuzo leyo enhle, nje emzimbeni womuntu, izinto zemvelo. Kanti into engaba ubungozi, kungenzeka ukuthi wona la makhambi akanjena awahloliwe ngokusemthethweni abekho ochwepheshe abawahlolile.

Ukuthi ilunga libe naye umuntu elizokhuluma naye lihlanze umoya walo konke ngaphakathi, kube nomoya nje ohlanzekile ingaphakathi layo lihlanzeke. Nokuthi lazi ukuthi thina siyiqembu lonke asihlekani. Mhla nanini efuna usizo sikhona, angabiza noma oyedwa ongakhuluma naye ahlanze konke okungaphakathi kuyena.

Ukuthi umphakathi uye emtholampilo, emtholampilo ikona lapho ofike uthole ukwelashwa kwangempela.

Indlela engingahlola ngayo ukuthi ulwazi olunembile yini ukuya emtholampilo ngiyobuza ngithole isiqiniseko.

Abafundi bayathanda ukuhlala ey'nkundleni zokuxhumana. Ukukuthumelela nje umlayezo lapha ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi hhayi bo, kuzoba nofundo endaweni ethize oluyisisekelo lokusiza kusizo lokuqala. Kusizo lokuqala ilapho-ke abangakwazi ukuthi nje babe baningi, bebe yimbumba. Bekwazi ukuthi begcine bazile ngosizo, befundile bonke ngosizo lokuqala.